Iziqhamo zewayini le bendifuna ukuyivelisa zithande ukunqaba kwingingqi endihlala kuyo, ukuzifumana ngaphandle kuthe ukuxhuma kancinci nto leyo itya kwimali leyo bendiyibhajethile incinci ibikhona. Ndenze intsimi ke ndazityalela owam umdiliya ukuze ndinciphise iindleko. Ndawukuqalisa ke ukuyivelisa kunyaka olandelayo.

Umntu ozokuqala ukuntshulisa iimbotyi makajonge umhlaba lowo uza kuthi atyale kuwo ukuba uchumile na, unako na ukuzichumisa iimbotyi zakhe. Makathi xa efaka imbewu mhla alimayo, embewini yazo angawushiyi umgquba. Xa zithe zantshula makavamise ukuzithena kwaye azinakekele zihlale njalo zifumana amanzi.

Ujongilanga unengenelo kakhulu ngokuba uthi asetyenziswe ukuvelisa amachiza anyanga izigulo ezithile ezinganyangekiyo. Uyathandwa kakhulu yaye ke uyayenza ingeniso kwishishini lokufama.

Ukuba ngumfama ovelisa amaqunube akuyondliwane iyanetha, kodwa ke wona amaqunube ayachuma kumaxesha onke onyaka. Futhi ke ayasetyenziswa kwizinto ezininzi, ukudidiyela izinto ezithile kanti ke uyakwazi nokuwasebenzisa wona ngokwawo. Futhi ke anayo ingeniso ngokuba ke amashishini onke ayazidinga kanje ngeenkampani ezinkulu ukuze akwazi ukuthengisela abantu amaqunube kwakunye nezinto ezididiyelwe kumaqunube ezinjengeziselo, iiyogathi kunye nezinye izinto.

Odlulileyo amafutha kajongilanga kumashishini ngawona enze ingeniso, ndiqaphele ukuba liya likhula nezinga lokufunwa kukajongilanga. Masithi ke sithathe eli thuba sivelise yena ukuze bamfumane ngobuninzi esuka kwifama yethu.

Yenza njalo uzame ukubiyela isitiya sakho ungamoshwa yimfuyo. Galela umgquba njengesichumiso, uzithengele imbewu yamazambane, ikhaphetshu, isipinatshi nezinye ke. Ziphele iindleko zemifuno ngokuba yona iyabiza, kodwa ke qalela nje esakho isitiya ube ngumfama wasendlini zophela iindleko.

Ndingathi ndivelise amathuba okufunda ngezolimo, ndivule iifama ezithile ndiqashe ulutsha lusebenze apho kuzo. Ndinikele ngezinto ezingundoqo endibona bezindinga lezolimo ukuze bangatsali nzima bathezeke amandla baphele bephelelwa ngumdla kwezolimo.

Bezinokuthi zingugwebindlala, kanti ke ikhaphetshu yona ibinokuthi ndibanika amandla nezinongo ezithile. Kanti ke yona ke iminqathe ibinokuthi amehlo wabo ndiwagcina ethe qwa, futhi ke bebona nje emhlophe emahle ayakazela kungenxa yam. Hayi ke xa sidibene sobabini iisaladi esibakhuphela zona, iba yimibala emibini eqhelezelayo.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni ngumhlonyana nanjengoko usisidingo esikhulu ukunyanga izifo ezithile. Ngexesha ebesijongene nengxubakaxaka ye-corona ebethi adityaniswe nezinye iingcambu ezithile ukusenzela iyeza lomkhuhlane nelokuvula ezo zifuba bezimfuxene.

Imifuno kunye neziqhamo xa zithe zavunwa zabasendlini ziyavaleleka. Okubalulekileyo ke kukuba sifunde ngokubanzi ukuba sikwazi ukusebenzisa ukuzisebenzisa sizenze ukutya okunkonxiweyo, okanye ezinye ke sisebenzise izikhenkcezisi ukuze sikwazi ukuzigcina khona. Futhi ke funeka sifumane abantu apho esinokuthengisela khona, senze amabhunga namashishini athile akwiidolophu ezinkulu sizokwazi ke ukuba thina sibe sithi ababanika ezi zinto thina sizilimileyo sesizinkonxile okanye sizikhenkcezisile, zingezizo ezisuka khona emasimini, zingonakalanga.

Ukutyala umbona kulula xa ukwisithili esinomhlaba ochumileyo kwaye kwisithili esinemvula exhaphakileyo ngokuba ke umbona akufunekanga uwadinge amanzi, kwaye ke ufuna uwunakekele wena mntu uwulimileyo ngokuthi uwususele ikhula. Futhi ke kufuneka uwunakekele naxa ukhula. Ndingathi kulula kungekho lula ukushiyana kwamaxesha onyaka ukulima umbona, kodwa wona xa ufumene zonke izinto ozidingayo kulula ngoba uyachuma, futhi ke uyakwazi ukulima umbona wakho ube mninzi.

Abasenawo umdla ngokuba ngokokuba ke okokuqala, izinto zokuthi siqinise iigadi ziyadura. Izichumiso nazo ziyabiza, futhi ke ixesha esiphila kulo ukufumana amanzi kunzima. Ndingatsho ndithi imbalela iyazithwaxa iindawo ezisemaphandleni ezifunayo ukusebenzisa ulimo njengokunceda abo bangathathintweni. Nantso ke into endicinga ukuba iphelisa umdla ebantwini, bangasakuvuyeleli okanye bangasakunakekeli ukutyala izinto njengokuziphucula nokuziphuhlisa, kwaye ke nokuzinceda bazisindise endlaleni.

Isipinatshi sakho uzuthi usityale, usinakekele ngamanzi. Ndingathanda ukuba ke isipinatshi sakho usinkcenkceshele kathathu ngemini okanye kabini ngemini. Ungaba ngumntu osinkcenkceshela kusasa xa kuvukwa nasemalanga xa uzolala. Futhi ke isipinatshi sakho sifunele umnatha oyakusikhusa elangeni, sihlale njalo sisemthunzini kodwa ke siwufumana umoya othile.

Ukuba ngumfuyi weenyosi kungaqala kube yingxaki okuthile, funeka uziqeqeshele abantu abazawuthi bakuphakulele iinyosi zakho ufumane amacangca kuzo. Kodwa ke ingenelo iya kuba nkulu xa sekuthe wabaqeqesha abantu bakho, wawafumana amacangca akho, wabenza ubusi bakho wabusabalazisa kumashishini adinga ubusi kwaye ke nezinye izinto ezisebenzisa ubusi. Bona bunayo ingenelo.

Ungathi udibane nabantu asebenamava wale nto ufuna wena ukuyenza, ukuze bakucacisele banzi ngokuba iziqhamo okanye imifuno ethile intshula kakuhle ichume kakuhle kweliphi na ixesha lonyaka, kweyiphi na imozulu. Okanye ke ungabhala nakumakhasi onxibelelwano, apha uzova izimvo zabantu ngabantu. Okanye ke ungangena kwi-website ezithile emnxebeni wakho ufumane uphando oluphangaleleyo.